Ngingamchazela ukuthi uma uphethe umthwalo omningi endizeni uyaye ukhokhe. Uma kuwukuthi awuvumelani nalokho ngicela ukuthi ume seceleni kuhambe abantu abavumelani nalonto leyo. Ukuze engeke kuphazamiseka abantu abafuna ukuhamba kugcine inendiza isiba-late ngoba ngoba abanye abantu basuke bajahile abaya khona ngaleso sikhathi.

Lokho kungasiza ukuthi emsebenzini uhlezi ngihlezi ngifika ngesikhathi ngoba amabhasi efika ngesikhathi asithandayo, ahlezi efika ngesikhathi senidlulile isikhathi. Leyo nto leyo egcina isiqhatha umsebenzi nabaphathi bakhe ukuthi yini njalo ehlezi efika isikhathi sendlulile ngenxa yamabhasi.

Into abayenzayo abashayeli bamabhasi ukuze wonke umuntu ogibelile efika ephephile ukuthi abagijimi kakhulu, benza ngokusemandleni ukuthi bazame ukuthi besheshe kodwa bengagijimi ngendlela yokuthi kuzogcina sekuba nengozi.

Njengami nje ibhasi angithembe ayiyi ukuya kusevisi ngesikhathi amabhasi amaningi awayi kusevisi. Ahlezi ehamba ekhehlezela ekhombisa ukuthi kukhona iy'nsimbi exegayo engaphuma noma inini leyo nto leyo ingadala ingozi, kanti futhi ahamba kancane uhlezi ufika iskhathi sendlulile la oyakhona. Uma udinga into esheshayo, into encono ukuthi ugibele amathekisi noma o-Bolt.

Yebo, kwake kwenzeka iy'nkinga obhekana nazo uma usufuna ukubafonela abayibambi ifoni, kuthatha isikhathi eside ukuthi bengayibambi ifoni noma uzama uku-check-a ku-inthanethi uthole ukuthi i-system yabo iphansi ihlezi yenze ama-error libi ibhala o-error ugcine nawe ungasathembi ukuthi ngabe impahla yakho iphephile lapho ikhona noma ifikile la eya khona.

Ukukhuphuka kwentengo kaphethiloli ilimaza kakhulu emhlabeni wonke ngoba ukhuphuka kwa-petrol lokho kusho ukuthi yonke into emhlabeni iyakhuphuka njengokudla, imali yokugibela, nokunye nje okuningi. Ngoba yonke into ihamba ngazo iy'moto. Hamba ngamathrugi ihamba ngawo u-petrol noma ngodizili. Leyo nto leyo ibulala wonke umuntu and futhi into ebuhlungu ukuthi u-petrol uma usuwehla lezo zinto kade zikhuphukile zona azibe sehla.

Into engicabanga ukuthi bengayenza ukulungisa amathayimithebuli abo ukuthi aye kumele kube ukuthi iviki lonke belungiselele ngaphambi kweviki i-timetable ezohambisa iviki lonke ngoba kuyenzeka ukuthi ama-timetable uma esiphambana utholukuthi umshayeli lo akazi ukuthi kumele ephume eyolanda baphi abantu noma unyakaze ngaleyo ndlela amabhasi agcine esefika ngesikhathi sesidlulile. Lokho kwenza ukuthi abasebenzi noma ngabe uyaphi uma ujahile ugcina usufika ngesikhathi seyindlulile la oyakhona.

Yebo, ngike ngazigibela zinhle kakhulu. Ngaphakathi nangaphandle zikwenza uzizwe nawe ubalulekile umgibeli obalulekile uma uqhathanisa lezi zakudala zazineturo ebhobokile. Ezinye ituro sehlephukile. Lezi zikulungele kakhulu ukuthi zingahamba emgaqweni noma kujantshi.

Yebo, ngokubona kwami, lokho kulungile kakhulu ngoba uma kuwukuthi umshayeli uyena okumele aqoqe imali enike nabagibeli abanye oshintshi ngalo ndlela kungagcine imoto isiphazamiseka indlela ehamba ngayo emgaqweni igcine isishayise ezinye iy'moto noma ihambe kancane igcine isibafikisa ngesikhathi sesidlule la abaya khona.

Into engicabanga ukuthi bengayenzi ukuthi beyeke ukujaha imali ngoba iyo le nto yokujaha imali eyenza ukuthi bagcine sebelwa. Umuntu efuna ukuthi kube uyena yedwa onothayo egcine esefakele abanye abantu efuna ukukhipha abanye amatekisi abanye abantu emgaqweni. Kungene awakhe kuphela kahle kahle nje umuhawu mabengayeka umuhawu yonke into inga-right.

Ingenza ukuhlela ukulula iphinde yenze ukulandeleleka ngesikhathi sangempela, iphinde isebenzise ukuxhumana besimanjemanje.

Ngikhumbula ngangihamba ngisuka eGoli ngiya eThekwini kwakuyi iy'-fourteen October ngonyaka ondlule twenty-four, twenty twenty four. Ngangiyograjuweyitha eThekwini kwakuthi nomuntu engangihamba ngaleso sikhathi engamuthola khona ebhasini okumuntu naye oya kwi-graduation. Manje savele sakwazi ukuthi sixhumane kalula-ke sikhuluma ngendaba ngey'nkinga esibhekana khona nazo esikoleni esibhekana nazo esikoleni. Sifundisane nangokwempilo engichazela ngekhozi akayenze nami ngamutshela ngekhozi engangiyenza ukuthi ihamba kanjani yonkinto saxhumana nje kamnandi saze safika khona Ethekwini. sobay-two uma siqeda ukugrajuweyitha kwaba mnandi kakhulu. Ngikhuluma nje namanje sisabangani.